Izinzuzo zokuhlinzeka ngosekelo ngezilimi zendawo ukuthi uma nikhulumisana, niyezwana akubi nangokungazwani ngendaba yolimi olusetshenziswayo. Futhi lokhu kwenza lula ukuthi nivumelane ngalokho okuthize enikhulumisana ngakho.

Kubalulekile ukuthi inkundla ibe nezici zokufinyeleleka zabangezwa, nabangaboni. Lokhu kuzobasiza ukuthi nabo bazi ukuthi kwenzakalani futhi bakwazi ukuthi bazise ngemibono yabo nabo, ngendlela lapho wonke umuntu ezozwisisa nabo bezozwisisa ukuthi kwenzakalani enkundleni.

Umthombo engiya kuwo, ukuze ngithole izindaba ezethembekile umabonakude ngoba uveza.

Amasu engingawasebenzisa ukusekela ulimi lwasendaweni ukuthi indawo ngendawo ngisebenzise ulimi lwalapho ukuze sizwane nabantu sizwisisane futhi. Kungabi nenkinga yokuthi abanye abazwisisi lo limi olusetshenziswayo. Kubaluleke kakhulu ukusebenzisa, nokusekela ulimi lwasendaweni.

Umehluko phakathi kwezinhlelo ezikhokhelwa ngaphambili, i-prepaid, nenkontileka, i-contract. Ngokwezindleko zedatha ukuthi izinhlelo ezikhokhelwa ngaphambili ilapho uzithengela khona idatha, kuthi uma isiphelile uphinde uyozithengela futhi. Inkontileka ukuthi inkampani ikuthumela idatha ngenyanga, nawe ubhadala ngenyanga. Kodwa idatha yakho uma iphele ngaphambi kokuphela kwenyanga abakuthumeli enye, ulinda inyanga iphele.

Ukuzulazula i-roaming, kusebenza ngokuthi noma uya kwezinye izindawo ukwazi ukuthi idatha yakho isebenze ikwazi ukukhonektha noma yikuphi lapho ukhona. Njengoba usuke uzulazula izokwazi ukuthi ixhumane nenethiwekhi eseduze kwakho. Kodwa lokhu kuyabiza kakhulu kudatha.

Lokhu kubaluleke kakhulu kimi, ngoba esikhathini esingaphambilini izinkundla esibhalisa kuzo azenzi lokhu ezikuthembisile ey'ndaweni zethu. Nalapha eNingizimu Afrika yonkana bayenza izithembiso kodwa bangazifezi. Kimina kubaluleke kakhulu ukuthi inkundla igcine izithembiso.